Umbono wami uthi loko kuyinto embi kakhulu ngoba kuholela ekutheni umuntu ohlala naye. Noma lo obambisene naye agcine engasakuboni ukubaluleka kwakho empilweni yakhe. Egcine engasaboni isidingo sokuthi ahambe ayovela ekhaya kini okanye nishade. Lokho kuholela ekutheni futhi kuhlale kunezingxabano phakathi kwenye kungabikho skhathi. Kuhlezi kuhiliziswana kukhonjwana ngaso sonke iskhathi. Kungakuhle ukuthi kulindwe kwenziwe zonke izinto ngendlela noma ngendlela esemthethweni. Ngaphambi kokuba abantu bahlale ndawonye iphele indaba yokukipita ukuze kube nokuthula ngobudlelwane babantu. Ngoba isikhathi esiningi ubudlelwane kuqedwa ikona ukukipita nokungaboni ngasolinye. Senihleli ndawonye senikipitile, akukho kuhle nakancane futhi akubukeki. Futhi kwisiko akwamukelekile ukuhlala ndawonye ningashadile kuyinto eyichilo.

Esikhathini samanje intsha ayisawanaki amasiko, ayisawagqiziqakala, ayiwalandeli nakancane. Ayikukaleli futhi nokushiywa abantu abadala. Konke ikushaya indiva ithi nje hhayi akusenziwa kanti-ke loko kugcina sekudale izinkinga imiyalelo yesiko. Igcina ingane esinenkinga nokungalaleli abantu abadala. Kugcine sekubanga inkinga, okuyinto imbi angekho umzali oyifisayo lento ayifisela ingane yakhe. Kuhle ukulandela amasiko kanye nemiyalelo yabantu abadala kunemithelela emibi kulezi zinguquko. Ngoba kuholela ekutheni kube nezinto ezimbi eziningi ezehlela bantwana kulandela lesisho esithi, izono zabazali ziwela ebantwaneni. Kuhle ukulandela usiko ngaso sonke isikhathi nokulalela abazali ngoba bayakwazi abasuke .

Indima edlalwa abesifazane eyokuthi abantu besifazane bakwazi ukukhululeka. Bakwazi nokuzethemba ngento abayenzayo bakwazi ukuzigqaja, bazibone bengabantu nabo. Ngobani na? Ngoba abantu besifazane ezikhathini ezingaphambilini bebethatheka kancane. Kwaziwa ukuthi abazi lutho, bayinto nje yokuthi bahlale ekhaya bagade izingane kuphela. Bekungavumelekile kwenza ezinye izinto kanti esikhathini samanje kuyabonakala ukuthi bantu besifazane bayawazi umsebenzi. Futhi nabo bawusizo kakhulu emphakathini. Kwenza loko futhi kube lula ukuthi abantu besifazane abanye baye kwabantu besifazane, abanye abelaphayo bayothola usizo. Bakwazi nokukhuluma nabo. Kugcine sekulula futhi ukukhipha nokungaphathi kuwena esifubeni ngoba umuntu ophila impilo efanayo neyakho.

Ngingasho ukuthi emzweni yokududuza kunomthelela omuhle, ugcine usuthola umngani okanye isihlobo obungasilindele. Ukwazi ukukhuluma ukhiphe konke okungaphakathi kuwena, uvulele umuntu ongamazi isifuba. Kulula ukukhuluma nomuntu ongazi lutho ngawe. Umtshele ngokuzwayo ngaphakathi, umtshela ngendlela ozizwa ngayo nokuthi ucabanga ukuthi yini engasiza kwisimo abhekene naso. Bese ukuthi, hhayi kungakuhle wenze loku wenze naloku ukuze isimo sakho sizoba sihle. Kuba lula ukubonisana nomuntu ongakaze ahlale nawe ongazi lutho . Ngoba usuke engeke akujaje ngezinto ezake zenzeka empilweni yakho ngaphambilini. Kuba lula ukukhulumisana, niphume nesombululo enkingeni esuke ikhona.